Ndingaziva ndinomsindo ndidikiwe ngoba le datha khange ndiyisebenzise ngexesha.

Idatha endiyisebenzisayo ndingaqikelela uba ingaba zii-gigs ezintlanu ngoba ndiye ndisasaze ividiyo kwaye ndiphinde ndingene kwiiwebhusayithi ezisebenzisa idatha enintsi.

Ewe, ndake ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Ndiye ke ngoku ndiyithenge idatha okanye ndithenge i-airtime, ngaloo airtime ndiye ke ngoku ndithenge idatha ngayo.

Ndiyijonga yonke imihla ibhalansi yedatha yam ngoba andifuni iphele ndingalindelanga. Ndiye ndenze uba ndiyijonge enzele uba ndiyazi uba ime njani.

Ayoneli igigabhayithi enye yedatha ngenyanga kuba ixhomekeka ukuba uyisebenzisela ntoni. Uba uyisebenzisela uthetha kuWhatsApp ingakonela uba awujongi iiziteyithasi zabantu okanye abantu abakuthumeli iividiyo ezininzi. Indlela mna endiyisebenzisa ngayo idatha ayinokonela tu i-gigabyte.

Inethiwekhi endiyisebenzisayo nguVodacom. Ndiye ndiyisebenzise ngoba inento ekuthiwa ngu-my town apho ukwazi uthenga idatha ngexabiso elifikelelekayo.

Into iye ifike kum kuqala engqondweni xa kuthethwa ngedatha yimali. Yimalini kwaye ufumana i-gigabite ezingakanani ngamalini, kwaye nenethiwekhi iyabamba na.

Umntu ndingamcebisa uba makasebenzise uVodacom ngoba ndisebenzisa yena. Yeyona nethiwekhi endiyaziyo kwaye iyabamba noba ukweyiphi indawo apha eMzantsi Afrika, iyafikeleleka ngenxa yoba noba une-five randi uyakwazi uyifumana idatha ngelo xabiso eza kunceda.

Ndicinga uba kwehliswe ixabiso ledatha kwaye kwehliswe nendlela idatha ityeka ngayo ngakumbi xa abantu bebukela ividiyo yeyona nto iyitya kakhulu idatha zezi vidiyo neefoto. Uba kungehla ke ngoku elo nani lotyeka kwedatha ingafikeleleka ebantwini.

Ndingathenga enye idatha kuyanyanzeleka ndithenge enye. Uba andithengi enye ndingathenga i-airtime ndisebenzise loo airtime ke ngoku uthenga idatha.

Molo, sihlobo sam. Mamela mntasekhaya, ndiphelelwe yidatha apha ndisagqibezela umsebenzi wesikolo ozawungena kusasa. Ndicela undincede apho ngedatha ndikwazi uba ndigqibezele lo msebenzi. Uyayazi idatha yalapha eMzantsi Afrika iphezulu kakhulu kwaye iyakhawuleza nophela ngoba ezi page endingena kuzo kwi-intanethi ziyitya kakhulu idatha zineefoto zineevidiyo kodwa ndiyadinga ungena kuzo ndikwazi ukugqiba uba lo msebenzi wesikolo. Ndiyakucela ke sihlobo sam undincede ngaloo datha noba ithe chatha kancinci yenzele uba ndikwazi ukugqiba.

Amaxabiso edatha ohluka ngoxhomekeka kwelizwe kunye nababoneleli kwaye kwezinye iindawo ibiza kakhulu idatha. Ukulawula amaxabiso abanye ooRhulumente basebenzisa imigaqonkqubo yokhuphiswano okanye akhuphe inkxasomali ukukhusela abathengi.

Ngenyanga ndiye ndithenge ii-gigabytes ezilikhulu ndizifumana kuVodacom ngamakhulu amathathu eerandi. Ezo gigabytes ziyandihlala inyanga yonke, ndizisebenzisa ekubukeleni iividiyo ndisasazele iividiyo okanye ndingene kwiiwebhusayithi ezithile ndizisebenzise nakuWhatsApp nakwi-social media.